Ingangumbono omhle ukuba izikolo zifundise abafundi umdlalo webhodi. Umdlalo webhodi uququzela unxibelelwano, ukusebenza ngamaqembu, kwaye umdlalo webhodi uphucula indlela yokucinga, amava okuqobisana neengxaki, nothathoziqgqibo. Incedisa ukuhlaziyo ingqondo nokubona ngasolinye, kwaye nokuziqonda wena buqu. Zingaphucula kwaye ziqinise izifundo zezibalo, ukufunda nezifundo ngembali. Ukwasiso nesixhobo sokuphumza ingqondo kuxinizelelo lwezifundo.

Imithetho emitsha enokongezwa kwimithetho ekhoyo yebhola yomnyazi, kufuneka kwaziswe ukuba umdlali ukuba uthe waphulukana nendlela yokuziphatha ngelixa esebaleni, makanqunyanyiswe okwexeshana. Bazise ubuxhakaxhaka obuthatha iividiyo ukuncedisa usompempe ukuthatheni izigqibo ezizizo, kuvunyelwe amaqembu ukuba athathe amandla kwaye avele namaqhinga amatsha okuphumelela.

Imidlalo ekhoyo esikolweni endifunda kuso luhlobo olunokwanwatyelwa nguwo wonke umntu. Le midlalo yakhiwe ukuze ibandakanye kwaye yonwabeleke ebafundini abaphuma kumakhaya angafaniyo, nezinto ongakwazi ukuzenza nezinto ezukunika umdla.

Ndingakhetha ukuchitha usuku neqela lelizwe lombhoxo weli. Eli qela lesizwe limele isikhumbuzo sobumbano noxolelwano phakathi kwabemi abamnyama nabamhlophe boMzantsi Afrika. Isikipha sabo sokudlala sikhethekile, kwaye sineempawu sikaluhlaza nomthubi kunye nomzobo wesitsibabhokhwe esifubeni, kwaye baphumelele izihlandlo ezithathu, nto leyo ibenze babe ngoompondo zihlanjiwe kumnombo weetumente. Eli qela lombhoxo ngunobangela wokuba siziqhenye, kwaye lidlale indima enkulu ekubumbeni isizwe sibe ntonye soMzantsi Afrika.

Ewe, ndiyavumelana nale ngxelo. Yomibini le midlalo ibandakanya ukhuphiswano ngamaqela okanye nganye-nganye, kwaye bonke abazibandakanyi kule midlalo badinga uqeqesho olumandla nokuzilolonga, ukulola isakhono kwaye linyuse izinga lomdlalo. Yomibini le midlalo idinga ulwamelelo engqondweni neqhinga lokudlala kwelona zinga liphezulu.

Ngexesha lam lokuphumla ndiye ndithande ukubhaka kuba ndiba nochulumanco, umzimba ufumana ukuphumla, kwaye ndifumane nezibiliboco. Ukubhaka kuyanceda kuxinizelelo kwaye kulapho obonakalisa khona indlela oziva ngayo, kuba uzama izinto ezintsha ezinjengeziqholo nokuhombisa. Izinga lokuzithemba liyenyuka qho uvelisa imibhako namaqebengwana atsala umdla nayolisayo. Xa ubhaka kufuneka ukonwabele ukubhaka ukuze iziphumo zibe zihle.

Ndingakhetha uAaron Smith weqela laseNew Zealand endaweni kaFaf de Klerk. Ngenxa yezi zizathu, ungumtshini ozitshintshayo we-scrum half oneendlela ezikhethekileyo zokupasa nokubona ibhola, kwaye sidinga amehlo abukhali ukubona ithuba kwaye sithathe isigqibo esikhawulezileyo. Ukukhaweleza nobuchule zizinto ozidingayo ukuteklisha nokuwisa udonga. Kufuneka ube neendlela zokukhaba ibhola, ukususa uxinizelelo kwaye uvule amathuba okuhlasela. Kufuneka ukwazi ukuteklisha kwaye wenze ukhuseleko oluluqilima ukukhusela iqela lakho lezombhoxo ngakwabo nikhuphisana nabo ukuze nifumane impumelelo eyiyo kwaye nekhethekileyo.

Ewe, ukulima igadi kunokuqalwa njengomsebenzi osempilweni, kuba ukuba negadi yakho kwenza ukuba uhlale usitya iziqhamo nemifuno ehlaziyekileyo, kwaye iziqhamo nemifuno yakho ayinazikhemikhali zinobungozi. Ukuchitha ixesha egadini yenye yendlela yokuzivoca-voca, nto leyo iphucula impilo yomzimba namandla. Uphando libonise ukuba ukucitha ixesha egadini kuhlisa uxinizelelo engqondweni nasemoyeni.